Kgwetlho ya ntlha ke baoki ba ba lekanyeditsweng le dipilisi tse di lekanyeditsweng. Batho ba rona ba kgona gore ba ye ko kalafong, ga ba tsena kwa, ma-nurse-e ga bayo, motho o feleletsa a boela fela jalo ko gae, a sa kry-a thuso, so ke nagana gore.

Melemo e meng e na le ditlhwatlhwa mme e a rekisiwa, mme ga o e kry-e ko ditleliniking ka gonne ke melemo o tshwan'tse wa ithekela yone. Ga go tlhokagala, o tshwanetse gore o dire ikwadiso gore ga ona madi kampo abidabiti, sesupo sa gore ga o na letseno le gore melemo eo wa e tlhoka gore go tle o kgone gore o thusege ka yone.

Seno se tlhodiwa ke gore banna mo ditikologong tse dintsi ga ba kgone go ka nna fa pele ga banna ba bangwe, ba ikuela mo go bone kampo ba ikopela thuso ka mathata a ba na leng one. Ba tshegetsa dilo mo maikutlong a bona, ke ka moo ba feleletsang ba ipolaisa dinnotagi, ba ipolaisa diritibatsi ka gore ga ba ntshe se mo mafatlheng a bone gore ba tle ba kgone gore ba kry-e dithuso tse di nepagetseng.

Se ke se lemogileng ke gore ba fola mela e meleele and-e ga go a tshwanela gore gonne jalo. Tshwanetse ga motho o nang le bogole a le teng mola o le moleele, o tshwanetse go fetisiwa mo moleng, a kgone gore a kry-e thuso, a kgone gore a boele gae. Ke se ke se lemogileng mme ga sa nkutlwisa di welang go bona batho ba tshwerwe ka tsela eo.

Ee, dithibelapelegi di teng mo basading ba ba nang le bolwetse jwa HIV gore ba se tshwaetse batho ba bangwe kampo gore botlhoko jo jwa bone bo, bo seka ba nna bo bo bogale gore bo ka tshwaetsa batho ba bangwe. Ka bokhutswane ke tla re go na le dithibelapelegi tse di dirang gore fa motho a robala le motho o o nang le botlhoko bo, a se tshwaetsege.

Ba a rotloediwa gore ba ye ko maokelong kampo ko ditleliniking ka gore ditleliniki di na le didiriswa tse di siameng go ka ba thusa le go thusa gore ngwana a tle mo lefatsheng le, a le mo maemong a a itekanetseng. Ngwana fo o boletsweng ko gae a ka iponela mathata a mantsi ka gore motho o ka be a mo belegisa, ga a na kitso kampo lesedi la gore motho o tshwara yang ngwana fa a le gone a tlang mo lefatsheng kampo metšhini e e siameng fa ngwana a na le mathata a bophelo.

tse re na leng tsone ke gore re bantsi ba re tlhokang thuso mo mafapheng a rona a kalafi, ke ka moo o 'itlhelang mela e le metelele, mme o tshwanetse o a 'itlha ka phakela gore o tle o kgone go kry-a thuso e o e tlhokang, ka gore fa o ka 'itlha motshegare kampo gare ga motshegare, o ka 'itlhela gote mooki ga a sa tlhole a le teng. Ke ka moo o tshwan'tse wa itlhaganela, wa ipankanyetsa gore o nne wa ntlha kampo o se nne kgakala gore o tle o kgone go kry-a thuso.

Molwetse o tshwanetse a ikemisetsa gore fa a ile kwa bookelong tleliniking ga a sa kry-a thuso, a bone gore o ikisa jang ko ngakeng gore a kgone gore a kry-e melemo e e tla mo thusang, gonne go sa nwe melemo ya ga bone ka nako, ke gone go dirang gore malwetse a bone a tsenelele mo go bone kampo a se laolege. So, ba tshwan'tse ba ikemisetse gore ge ba sa kry-e thuso kwa maokelong kampo ko di.

Di tlholwa ke gore bo mme ba rona ga tshwantse ba ye ko ditleliniking kampo ko maokelong, ba shebile gore batho ba tla reng, ga ba shebe gore maphelo a bone a mo kotsing go leng kana kang. Ge bomme ba ka nwa dipilisi tsa bone ba tsamaya maokelo ka nako, ke nagana gore dipalo-palo tse di ka fokotsega.

Dingaka tsa rona tsa mo Aforika ke dumela fa di na le kitso ka melemo e ba e dirisang le ka mokgwa o e ka alafang batho ka teng. Nna, ga ke dumele molemo ya setso, ga ke a gola ka yone mme fa e le gore e ka ntswela mosola ka lengwe la matsatsi, ke tla e nagana gore ke tla e dirisa. Mme o tshwanetse wa dirisa melemo e ka kelotlhoko go ya ka mokgwa o e maleba ya go tswelwa kotsi kampo wa bobolela sa ruri, go sa kgone go fola mo bolwetsing bo bo go tshwereng. So, go ya ka nna, ke a di tshepa mme fa e le gore di ka ntswela mosola, ke tla di dirisa.

Melemo e re e kry-ang ko ditleliniking ko dipetlele tsa rona, go na le mengwe e e duelelwang kampo go na le batho ba ba rileng ba ba duelelang mme ka gore ga re leka-lekane fa e le gore o mo maemong a a sa go letleng gore o duelele kalafi eo, o kgona go ikopantsha le batho ba lefapha leo la tleliniking kampo hospital-a eo ka lekwalo la go la abidabiti go ba kaetsa gore wena ga o mo maemong a ka go duelelang melemo eo, mme puso e tla go fa melemo eo mahala ka gore o sena tiro kampo o sa bereke.

Batho ba tshwanetse gore ba ithute gore ba itlhokomele, segolobogolo mo go tshwaediweng ka mogare wa HIV. Ba tshwanetse ba ithute gore ba dirise dikgotlhopo le balekane ba bone gore ba kgone gore ba itshireletse fa e le gore molekane wa gago ga a mo maemong a itekanetseng kampo fa a le mo maemong a itekanetseng o tshwanetse go leka ka bojotlhe gore o itse gore a molekane wa gago o tsaya treatment-e gore a tle a kgone gore a s'ka go tshwaetsa fa e le gore o molekane wa gage. Re tshwanetse ra ithuta ka tse tsa go thibela kalafi e, gore re s'ka re iphitlhela re le mo maemong a a sa siamang or ra iphitlhela le rona e.

E ka ba thusa mo go reng ba kgone go laola malwetse a a sa foleng kampo go dira gore malwetse a ba nang le o ne ba se tswelele go a fetisetsa ko bathong ba bangwe kampo balekaneng ba bone. E thusa go okobatsa kampo go isa la bone kwa tlase mo e ba dirang gore ba se tshwaetse balekane ba bone le gore le bone ba ipoloke jwang ba itlhokomele jang.